Imidiya inalo igalelo lokukhuthaza ulutsha ukuba lube nento yokuzonwabisa kuba kulapho khona omnye nomnye kwimidiya eziveza khona uhlobo yena abazonwabisa ngalo, uhlobo enza ngalo xa ke efuna ukukhululeka kwaye nokubonisa iindlela ezininzi umntu angenza ngazo ukuzonwabisa. Kulapho khona ke ngoku nabanye bekwazi ukuba babone ukuba, no, ukuzonwabisa ungenza kanje okanye wenze kanje.

Umdlali endimbonayo ephume izandla kumaqela adlala ibhola ekhatywayo nguChristiano Ronaldo ngokuba ubonakalise ukuyikhona kakhulu ukuwukhona lo mdlalo webhola ekhatywayo, waze wabonakalisa eyeyona ndoda kweli xesha siphila kulo eyazi ekuqaleni ukuyotsho ekugqibeleni ibhola, phecelezi umdlalo ekhatywayo.

Loo nto ibangelwa kukuba abantu bakhuliswe bexelelwa into yokubana ibhola ngumdlalo wamadoda kwaye kunjalo ke akumelekanga intombazana idlale umdlalo webhola ekhatywayo. Abantu bakhule bexelelwa loo nto leyo kwaye banenkolo yokubana amantombi adlala ibhola azawuzilibala ubuntombi babo.

Iqela lomdlalo eMzantsi Afrika eliphumelele iimbasa zegolide ngaphezu kwamanye yiMamelodi Sundowns, egqwesileyo kwiminyaka elishumi esisuka kuyo ngokuphumelela iimbasa.

Ezemidlalo ziyakwazi ukukuveza ngokolu hlobo ungalo ungumntu kwaye ziyakwazi ukuthatha umsebenzi wakho unikwe wena, ukwazi ukuwuphetha wena ngokunokwakho. Loo nto ikwazi ukwazi ukuba ukwazi ukukhokhela into nanto na oyenzayo ebomini.

Ndingacebisa ukuba makathenge umdlalo oyiPlayStation five, lowo ingumdlalo ogqiba kuphuma kweli xesha siphila kulo. Kwangaye ingumdlalo oza nazo zonke izinto ezidingekayo emdlalweni kweli xesha langoku.

Izinto endizenzayo ukuze ndidlulise ixesha kwaye ziphinde zibenzele imali kukuba ngumdlali womculu, phecelezi u-DJ. Apho ndikwazi khona ukudlalela abantu umculo ndonwabe nabo bonwabe, ixesha lihambe, emveni koko ndifumane imali.

Amabala wezemidlalo akhona esikolweni sam libala lebhola yombhoxo, kube libala lebhola ekhatywayo, kube libala lebhola eyaziwa ngokuba yi-netball.

Kubantwana abangamakhwenkwe abasakhulayo kweli xesha eMzantsi, eyona intatsheli yezemidlalo ingumzekelo omhle nguRelebohile Mofokeng kuba ubonisa amakhwenkwe ale mihla ukuba yonke into inokwenzeka. Umncinci unjalo uyakwazi ukuba ube phezulu entabeni, uyakwazi ukuba uphumelele kwezemidlalo yebhola. Kunjalo nje amakhwenkwe amanintsi akhulayo ajonge kuye kuba eyibona le nto eyenza elingana nawo.

Urhulumente angaphucula ezi zikolo, aphucule amaziko azo ngokuba azilungiselele amaziko kwaye aqhubeke nokuqinisekisa ukuba unyaka nonyaka la maziko ayalungiswa, awayekelelwa nje. Kwaye kube khona abantu abazawubekwa, abazawugada ukusetyenziswa kwala maziko isikolo nasikolo.

Umdlali endimaziyo odlala ibhola ongabe uphume izandla nguBambanani Mbane, owaziswa ngoBambanani Juice Mbane, odlalela iqela le Mamelodi Sundowns, okwadlalela neBanyana Banyana eyiklabhu yoMzantsi Afrika. Ndivakalelwa ukuba ungoyena mdlali ophume izandla kuba uhlobo enza ngalo xa bedlala ibhola luqhwabisa izandla kwaye lubambisa umlomo ongezantsi. Kwaye ubonakalisile ukuba le nto yinto yakhe, yinto azelwe nayo kweli xesha lonke alidlalalileyo.

Emveni konyaka ka-nineteen ninety-four, loo mbono iye yatshintsha ngokuba umntu udlala umdlalo akafuna ukuwudlala. Siyababona abantu abantsundu bedlala umdlalo wombhoxo, sibabone abantu abamhlophe bedlala umdlalo webhola ekhatywayo.